Uma i-Uber noma i-Bolt ingehlisa amanani awo kungaholela ekwenyukeni kwesidingo sokugibela kwenze ezokuthutha zithengeke kalula kubantu abaningi. izintengo eziphansi zingase futhi zihehe amakhasimende amaningi, okuholela ekuqhudelaneni okuphezulu phakathi kwezizizakalo zokugibela. Lokhu kungase kuphumele ekuthuthukiseni kwikhwalithi yesevisi kanye nezinketho eziningi zabathengi. Kodwa-ke uma ukwehlisa kwentengo kungasebenzi kungase kuthinte izinzuzo zabashayeli kanye nokutholakala kwesevisi. Ekugcineni umthelela wesikhathi eside uncike ekulinganiseleni ukufinyeleleka nokusebenza kwebhizinisi.

Ukuminyana kwezimoto kubathinta kakhulu abasebenzi kanye nezingane zesikole, ngokubangela ukubambezeleka, okuholela ekutheni baphuthelwe umsebenzi noma amahora esikole. Kwandisa ukucindezeleka futhi kunciphisa ukukhiqiza kuthinta inhlalakahle yengqondo. Uhambo olude luphinde lumoshe isikhathi esibalulekile, lushiye okuncane kwemisebenzi yomuntu siqu noma ukuphumula. Ukwengeza isiminyaminya sezimoto sinomthelela ekungqoleni, okuphinde kube nomthelela empilweni kanye nezinga lempilo.

Yazi mngani wami ukusebenzisa izithuthi zomphakathi njengamatekisi kuyindlela elula ethembekayo nephephile yokuhambahamba. Amatekisi khumbula ashayelwa ochwepheshe abanamalayisensi ababeka ukuphepha kwakho kuqala futhi abazi indlela ezihamba phambili ngokukhetha insizakalo ezithembekile. Ungagwema ingcindezi yokushayela kanye nokupaka ngenkathi unciphisa isiminyaminya sezimoto. Ukuze uhlale uphephile hlale wabelana ngemininingwane yakho yokugibela nomngane noma ilunga lomndeni. Amatekisi ethembekile awawuzwizisi nje kuphela kodwa aphinde anikele ekuhambeni ngendlela eshelelayo, evumelana nemvelo so ungakethemba mngani wami.

Nginomuzwa wokuthi amanani amathikithi ebhasi, uhambo lwebhanga elide. kufanele afaneleke futhi abonise ukunethezeka nokunethezeka okunikezwayo. Nakuba ezinye izintengo noma zibonakala zingengcono ezinye ziphakeme ngezikhathi sohambo. Ukukwazi ukuthenga kubalulekile, ikakhulukazi kubafundi noma abahambi abahola kancane. Kodwa-ke ikhwalithi yesevisi njengokufika ngesikhathi ukunethezeka nezinsiza. kufanele ithethelele intengo. Ngokufanelekile, izinkampani zamabhasi kufanele zithole ibhalansi phakathi kokugcina amathikithi ethengeka kanye nokuqinisekisa uhambo olujabulisayo lwabagibeli.

Ukuze kubhekwane nendaba yokushayela uphuzile, kufanele kusetshenziswe imithetho eqinile nezijeziso ukuze kugwenywe abephula umthetho. Imikhankaso yokuqwashisa umphakathi ingafundisa abantu ngezingozi zokushayela bephuzile. Ukwengeza ukupromotha ezinye izindlela ezifana namasevisi okugibela amatekisi noma abashayeli abaqokiwe. Kunganikeza izinketho eziphephile, izindawo zokuhlola, ngokuhluzeka okujwayelekile, kanye nokwenyuka komthetho, kungasiza ekuvikeleni izigameko zokushayela udakiwe.

Isiteleka samabhasi kungenzeka sidale izinkinga ezifana nezimo zokusebenza ezingazinhle amahora aphansi noma izingxabano mayelana nezinzuzo zokuvikeleka kwemisebenzi kubashayeli bamabhasi. Kungase futhi kubangelwe ukungezwani phakathi kwenyunyana nabaphathi benkampani yamabhasi mayelana nemibandela yekontileka noma izinyathelo zokuphepha, ukukhungatheka ngamahora amade noma ukuntuleka kwemishini efanele kungase kube nomthelela. Iziteleka ezinjalo zivame ukuvela lapho izingxoxo zinqamuka ukuthi abasebenzi bezwa ukuthi izikhalo zabo azinakwa.